Umgwaqo unganakekelwa yithi nje njengoba sizinsizwa nje ey'ngatohozi njengoba nami nje ngiyinsizwa ngiyihlalele ekhaya, ngingakatholi itoho. Eyomgwaqo-ke singawubhekelela ngoba phela njengoba singabantu besilisa nje, yithi kahle kahle ekumele sibona sibone sibone ukuthi emphakathini wethu akonakali lutho. Uma njalo umgwaqo ugugulekile njengoba kade kuneyimvula nje, zisazoba khona futhi, sithathe ingabe sithatha imigubane, sihambe siyogubha umgubane, sifake umgubane, umgwaqo ulevele-ke. Uma ngabe njalo kunemisele, ngoba isimo sezulu siyamosha, siyamosha. Uma ngabe kukhona njalo la kufuna ukulungiswa khona, silungise njengoba siyintsha engakatohozi, engakatholi lutho.

Isiteshi engithanda ukugibela kuso mina ingasesikoleni. Angangasesikoleni ngoba kuyaphithizela, kuyaphithizela kuhlezi kudlula iy'moto, indawo nje ebhizi. Ngiy'thandela ngoba kuyenzeka ibhasi ingaqhamuki, kuthiwa ifile noma nje kube nesizathu nje esingazwakali kodwa umi esitobhini, umuntu utholukuthi unethikithi, ulinde ibhasi noma unemali ekalekile, elingene ibhasi, uzokwenzenjani-ke uma kuthiwa ibhasi lifile? So kuyasiza-ke uma ngime lapha ngoba ngiyakwazi ukumisa isithupa, ngiphakamise isithupa. Nothisha njalo abaphuma esikoleni abaney'moto bayakwazi ukungithatha, ngigcine ngifikile-ke edolobheni noma ngabe lelo bhasi aliqhamuki.

Angikaze nje ngazizwa ebhasini ngingaphephile nanokuthi-ke thina ayi sisabusisekile ngobugebengu eyindaweni zangakithi, sisabusisekile, angifuni ukuqamba amanga. Emabhasini, kuphi kuphi, ayi, ubugebengu nje ayi, akusiyo into ekhona, ngabe nje ngisho iphutha, akukaze nje kwenzeka lutho ebhasini. Uma ngingenile nje ebhasini, ngiyalala uma uma ngizwa ngifikelwa ubuthongo, ngapha ngiyifakela ama-headset, ngiyidlalela ingoma, ngiyokwehla nje ngisenjalo ngiphephile, akungi thathelwanga lutho, ayi, sisabubusisekile endaweni yangakithi.

Into ebuhlungu nje engake ngayibona isebhasini elalihamba ibanga elide eyake yenzeka, kwaba umuntu omdala, umkhulu, kushuthi wayesexineke kakhulu esaba ukusho, wavele nje wabonakala esemanzi, eseyi chamele umuntu omdala. Kushuthi nje wasaba ukusho ukuthi hhayi, nakhu sengixinekile, engabe wayephuze kakhulu amanzi, singakafiki endaweni la esasizokwehliswa khona ukuthi hhayi sesingakhululeka, singene eyindlini eyincane siyikhulule. Eyi, saba buhlungu kakhulu lesa simo, umntomdala esemanzi, lapho sisaqhubeka nohambo, sibheke phambili.